Abantu abadumileyo andisiboni esi sizathu sokokuba kufanele izinto zabo zaziwe ngabantu bonke kuba kaloku wonke umntu unamalungelo anawo. Kunezinto ekungafanelanga abantu bazazi kumntu nawuphi na nokokuba yintoni na ayenzayo emhlabeni. Ukuba ngoku bona abazuba nawo amalungelo ekufanele bawafumane awangawomntu wonke ophilayo, kuyawuba kukuthi bona bathathelwa amalungelo wabo xa sinokubona kufanele zaziwe zonke izinto zabo luluntu.

Eyona ndingathatha yona xa kukhethiswa eyasimahla ndingathatha iWi-Fi kuba yona iWi-Fi iza kundenza ndikwazi ukwenza izinto ezinintsi. Mnintsi umsebenzi endikwazi ukuthi ube ndiyawuqoshelisa xa iWi-Fi ikhona. Ndingakwazi ukutshintsha iimpilo zabantu bengekho phambi kwam, ndingakwazi nokutshintsha impilo yam ndihleli kwindawo endiza kube ndihleli kuyo kuba ke kweli xesha langoku iyasivumela iWi-Fi ukuba masikwazi ukuba nokuqhagamshelana nabantu kumazwe angaphandle nakulo lona eli ilizwe endiphila kulo.

Ezi datha zithathwayo bekungafanelanga zithathwe kuba asibolekwanga idatha yiloo nkampani, kusube kukho imali endiyibhatalele yona le datha. Akufanelanga iphele idatha iphele kube nexesha loba ayisazusebenza ndibe bendiyibhatele. Ndibona kufanele iyekwe idatha ndiyisebenzise ide iyophela ngexesha iyawuyophela ngalo kuba izinto esibhizi ngazo nesixakeke ngazo azifani singabantu kodwa imali esithenga ngayo loo datha isube ilingana. Mayiyekwe idatha kumnikazi wayo, ayeke ukuthathelwa umntu idatha yakhe ayisebenzise, xa iphela aphinde ayothenga enye. Ifana norhwaphilizo ukuthathwa kwedatha yomntu abe ebeyithengile.

Into yokuthi uMzantsi Afrika ufikelele ekutheni wonke umntu afumane idatha yasimahla yinto efanelekileyo yenzeke leyo. Ingakwazi ukuthi incede kubantu abafuna imisebenzi iphinde incede nakubantwana abafuna izikolo, nabanye abangathathi ntweni bayakwazi ukuyisebenzisa ezindlini ngaphakathi le datha, bakhone ukwenza izinto ekuwukuthi abakwazi kuzenza xa ingekabikho simahla idatha ngenxa yeqhosha elingenantunja. Urhulumente makazikhulule iidathazi ziye kubantu mahala.

Ebuntwaneni izinto ezikhona kwi-intanethi zinintsi kakhulu futhi ke zinomtsalane. Akungeke kube lula ukuhlala kwincwadi eyenza ndikwazi ukufumana iWi-Fi simahla kuba iimfundiso zasemakhaya aziphelelanga. Iimfundiso sizifuna ngokunokwethu kule intanethi, ezinye zinobungozi kodwa ke izifundo zona bezingakwazi ukuthi zibe zifumana uncedo ngale Wi-Fi yasimahla kule sisifundo endingaxhamla ngaso. Kodwa alikho ithemba lokokuba ukuhlala kuyo kumaxesha wonke kungaba yinto ephambili.

Olu qhagamshelwano lweintanethi lubonisa uphuhliso nendlela urhulumente azimisele ngayo ukuthi abantu basezilalini babe nako ukufumana izinto ezithile ezifanelwe, ezifunyanwa ngabanye abahlala ezidolophini, ingaba luncedo olukhulu olo ukuba ngaba ingakwazi ukuthi ibe nako ukusebenziseka phaya emaphandleni,. Esingakayibonisi ke iWi-Fi yasimahla nalapho ke kulezo ndawo sithi kusezidolophini, kusesenzima kurhulumente waseMzantsi. Kusasele nje into ayithembisile yodwa etafileni ingakabonakali ngokwezenzo. Emaphandleni ingaba luncedo kakhulu.